athile. Oomama babantwana baye baye kwiidolophu bayosebenzela abantwana then bashiye abantwana ngemva koomakhulu. Abanye bayokha baye ezikolweni bayofunda bashiye abantwana koomakhulu. Ngamanye amaxesha oomama aba baye basweleke ngenxa yezigulo ezithile okanye ukungena kwiingozi zemoto kube kanti ke ngoku bayashiyeka noomakhulu babo. Zizizathu ezininzi ezibangela kube kanti abantwana bakhuliswa ngoomakhulu, kodwa asifani.

Ukuba abantu bathetha olunye ulwimi babe nomdla kukuba umane uncokola nabo ubacacisele ngesiXhosa sakho, uzingce ngesiXhosa sakho kwaye kufana nokubana isinxibo sakho sesiXhosa sihle babone into yokubana uyazingca kwaye uyasithanda isiXhosa.

Ukuba ugqirha okuncedayo uthetha ulwimi lwakho uye umthembe kangakumbi kwaye kumnandi ukuncokola nomntu okuvayo uba uthini, nendlela ozawumcacisela ngayo ukuba ugula njengoba ugula ugula yintoni, uphethwe yintoni, nawe uba nalo ithemba lokuba ugqirha lo uya kuva kwaye uzawukwazi ukukunceda ngoba uya kuandastenda okanye uyakuqonda uba ufuna ukuthini.

Ndicinga iindlela ezisetyenziswa ziinkokeli zemveli, ziindlela zokuba ziyakwazi biza iintlanganiso, zijongane nemicelimngeni, zibuze eluntwini ukuba imicelimngeni ithini. Iphinde iinkokheli zemveli uninzi lwazo ziyabazi abantu abahlala kwizithili neelali zabo uba ngabana bangoobani kwaye basuka phi, bakwazi ke ngoku into yokuba bakwazi ukubanceda, babakhokele.

Zininzi iinto ezohlukileyo ngoku kufana nemibala, imibala esetyenziswa ngoku igqamile kwaye imibala engaqhelekanga. Ngaphambili kwakusetyenziswa kakhulu imibala u-black okanye untsundu nomhlophe. Kwimibala yangoku kusetyenziswa imibala eminintsi kufana ke nendlela ezenziwe ngayo akusafani nakuqala ezakuqala zona mandithi zazi-simple, ezangoku zihamba ngeedizayini needizayini ezithile.

Isiduko sikatata sesona sisiduko sakho qha ke ngenxa yento yokuba singabantu abanintsi asikhuliswanga ngootata bethu okanye asikhuliswanga lusapho lukatata siye sisebenzise ke ngoku ezi ziduko zikamama. Ekuhambeni kwexesha kulapho siye sidibane mhlawumbi nemicelimngeni sibone mhlawumbi, sidibane noosiyazi basicacisele into yokubana iingxaki zethu ziqala phi, kube kulapho ke ngoku siye siphinde sibuyele sitshintshe ke ngoku iziduko mhlawumbi neefani.

Ubukhokeli bemveli bangaphuhlisa ngokuba babe nonxibelelwano nabantu abasemaphandleni okanye babe khona abantwana okanye ulutsha oluye lukhethwe apha olupasa mhlawumbi kakuhle ezikolweni, lukhethwe, luhambe luyofundiswa ke kwiindawo ezisemaphandleni. Bacelwa ke iinto zokubana ze baphinde babuye nolaa lwazi balufumene kwiidyunivesithi ezangaphandle baze apha bazokuphuhlisa nezi ndawo ezi zixiko zethu

Hayi, umculo wesiNtu akungomculo endiwuthandayo ngoba andiwazi kakuhle, enye into imiculo yesiNtu ayisekho ngoku and ayisamanyelwa kakhulu kwixesha langoku.

Umtshato olungiselelweyo yayingowona mtshato wawulungile kum ngembono yam, ngokuba kaloku umtshato wangoko nanidityaniswa ngabazali kwaye kwakhiwe ubudlelwane kwaye apho izinto zenu nanisithi xa ningavaniyo niphinde niye nibuyele ebazalini okanye ebantwini abadala, zilungiswe ezo zinto. Kwixesha langoku kwimitshato yothandana abantu abaninzi abafuni ukuva nto kwaye iifemeli azisekho involved kakhulu emitshatweni, yile nto ke ebangela imitshato yangoku iqhawuke kangaka because abantu abasafuni uthobelana kwaye abantu abasafuni ukucetyiswa.

Badala, ndize kuni ndizocela, ndicela ke bantu abadala ze nikhumbule into yoba le ntombi yethu asiyithengisa kwaye sakha ubuhlobo nolaa sapho. Ndiyanicela ke bantu abadala into yokuba nikhumbule into okuba intombi yethu funeka mhla yaneemicelimngeni emtshatweni ze ikwazi iphinde ibuyele kuthi nathi sikwazi ukudibana nolaa sapho siphinde sizame ulungisa ingxubakaxaka esawube sijongene nayo, intombi yethu masingabatyabuli aba bantu ze bayazi into yokuba siyayithanda intombi yethu bangacingi intoba sizama into yokuba zizityebi ngokukhawuleza.